Ewe ukuchitha ixesha elinintsi kwi-intanethi iba nefuthe elibi loo nto leyo ngoba licutha ixesha onalo nabalingane bakho nosapho lwakho, kwaye icutha nexesha onalo lokusebenza lokwenza izinto zoziphuhlisa, zongenisa imali.

Into endinokuyenza kukuba ndicele kumhlali ngaphambili ukuba andincedise umhlawumbi ngepini yokungena, okanye ndikhuphe isixhobo ekuthiwa zii-headphones zokumamela kwenzele ukuba ndingangxoleli abanye abantu.

Into ethi qatha engqondweni yam kukuba idatha iyadura kwaye ndizawuthenga engakanani ukuba ndikwazi ukusebenzisa ifowuni ndingene kwi-intanethi.

Ndicinga ukuba ingalulutho kakhulu ukuba kungavunyelwa izixhobo ezininzi ngexabiso elifanayo ngoba kaloku amalungu osapho lwam lonke luzoxhamla xa sisebenzisa le nkonzo yokustrima.

Ndingava kabuhlungu ukuba andikwazi ukungena kuYouTube ngoba ke yinto endiyele uyoyenza leyo. Kodwa ke mhlawumbi ndingaya ngaphambili ndiyobuza ukuba yintoni ebangela uba ivalwe, yintoni ebangela uba ndingakwazi ukungena. Mhlawumbi bangandicacisela ukuba kungenwa ngephasiwedi okanye bangandicacisela ukuba kufuneke ndisebenzise izixhobo ezithile zokumamela ndedwa.

Ewe ndicinga ukuba ingalulutho kakhulu ukuba iWi-Fi ifumaneke simahla kwizikhululo zikaloliwe ngoba kulapho abantu bakhwelela khona kwaye ingalulutho kulutsha okanye abantu abangaphangeliyo. Ngoba kaloku idatha itya, iduru, ukuba ke bangakwazi ukufumana iWi-Fi yasimahla bangakwazi ukukhangela amathuba omsebenzi kwezonxibelelwano zasemoyeni.

Into engamandla ebangela ukuba abantu bazithande ezi nkonzo zostrima uNetflix okanye iShowmax kungokuba zikhiqhiza iinkqubo ezinqabileyo okanye ezikhethekileyo ezidlala kwezo nkonzo kuphela, kwaye mhlawumbi uyakwazi nokuba ubuyele kuzo xa ithe yakuphosa uphinde ubukele.

Liba khona iqhosha ecam kwephasiwedi elilimehlo ucofa lona livuleleke ukwazi ukubona iphasiwedi yakho uba ithini na, ngoko ke ungakwazi uyibhala phantsi ukuze uyikhumbule, uyibone nokuba inzima okanye ilula.

Ndingathi makazame uzifunele idatha yakhe azokwazi uyisebenzisa apho ingafikeleli khona iWi-Fi, okanye afune iinkcukacha kwicandelo elo le elinikeza ngedatha into enoyieksthenda idatha ifikelele kwamanye amagumbi.

Bafundi, ndiyanicela njengokuba abanye bethu beze apha kweli thala lencwadi sizofunda, sizovula iingqondo zethu, ngoku ndiyacela ukuba ithothise ingxolo kwabo bazele ulonwabo. Ndiyanicela ngoba siyaphazamiseka thina bantu baze ukuzofunda, kwaye ilayibrari yindawo apho kukho ucwangco khona.